Dijalo tse nka ratang ho di jala heso ke poone, dinawa, moroho, ditapole, ditamati le tse ding tsa difate tsa ditholwana, ka hore molemo oo ke tla o una ho tsona, ke ho ntlafatsa mmele. Jwalo ka ha tsona dijalo tseo di loketseng mmele, le ho fana ka di-vitamin-i mmeleng. O mong molemo ke ho rekisa kapa hona ho bula kgwebo motseng, ho rekisetsa baahisane dijalo tseo ba di hlokang, kapa dimela, tseo ba di hlokang. E ka ba tseo ba batlang ho di jala bona kapa tseo ba batlang ho di ja.

Dimela tseo ke di tsebang tse fodisang mahloko ke lengala, wa le pheha, wa nwa metsi a teng a fodisa sefuba. Le leng ke lekgala, lekgala o ka itlotsa ka lona letlalong kapa wa lenwa o tshetse o le tshetse ka hara metsi. Le phekola ntho tse ngata ho tshwana le tswekere le high blood-a and e nngwe ke kwena. Semela se bitswang kwena le sona wa se pheha wa nwa metsi a teng se phekola mokgohlane.

Cotton-o e bobebe, mme e bonolo, e kgona ho monya metsi mme e na le mofuthu. Le ha o sa tshwane le wa boya, empa e na le mofuthu wa wona. Ha e sarollehe ho tshwana le boya mme e bonojana ha o e tshwara ka letsohong.

Manyolo a na le ditlamorao tse ntle le tse mpe mobung. Ho tswa ka hore a sebediswa jwang. Manyolo a ka ntlafatsa mobu a o nontsha hore dimela di tswe di le ntle ebile di le hantle. Empa ha manyolo a sebediswa ka mokgwa o sa nepahalang, mohlomong ebe a manyane kapa ho tshetswe a mangata ho feta tekanyo, a ka senya dijalo kapa a senya mobu. Mme dimela tsa tswa ka tsela e seng yona.

Pele o ka jala, o tshela manyolo mobung wa hao hore mobu wa hao o ntlafale mme o matlafale. Ha o qeta ho jala, o tla le leano la hore na dijalo tsa hao o di tshella metsi kapa ho di nosetsa ka mokgwa wa tsela efeng, mme ebe ntho e leng hore ho etsa letsatsi le letsatsi. Mohlomong o di nosetsa bosiu ha letsatsi le qeta ho dikela kapa hoseng pele letsatsi le tjhaba, hore letsatsi le se ke la bolaya dimela tsa hao.

Baahi ba dulang haufi le dipolasi tse nyane ba bolawang ke tlala. Ha ke ba fumana, ba ithusa ka dimela tsa ka ha kena ho sebedisa sebetsa ho bona ba se na tsona, empa nka fumana leano la hore ba rutwe ho itjalla dimela hore ba tlohele ho bolawa ke tlala. Ha ba se ba na le tsebo ya ho itjalla dimela, ha hona hore ba tla ithusa ka dimela tsa batho ba bang, empa ba tla ba tla medisa tsa bona dimela.

Dintho tse etsang dihwai di dule di fetola ditjeho tsa dihlahiswa tsa bona, ke ditheko tsa disebediswa tseo ba di sebedisang dihlahisweng tsa bona. Mohlala, manyolo ha e le hore theko ya manyolo e fetohile kapa ho hloka pula, moo e leng hore ba tshwanetse ho sebedisa metsi a mangata. Ho thusa ho medisa dihlahiswa tsa bona, kapa metjhini eo ba e sebedisang dipolasing tsa bona ho hlahiswa dihlahiswa tsa bona.

Bokgoni ba ho iketsetsa leano la kgwebo ke na le bona. Ha nka ke ka kopa thuso ho ditsebi tsa kgwebo. Ho ngola leano la kgwebo ya ka lebakeng la hore technology e entse dintho di be bobebe.

Dijo tse ding tse ka bolokwang ka ho hatsetswa ntle le ho lahla dimatlafatsi tsa tsona, ke nama ya kgomo, nama ya nku, lebese .

Melemo ya thepa ya ho itshireletsa, e bohlokwa ho basebetsi. Basebetsi ba tshwanetse ho ba dule ba sireletsehile ka dinako tsohle. Lebakeng la ho lemala kapa ho hlajwa ke mahlabuhlabu ha ba ntse ba sebetsa ka dimela.

Koloi ya ka e ka dintlha tse leshome hodima tseo tse leshome ha e ka hlahlojwa ke barumiwa ba mmuso. Mabaka e le hobane e dula e lekolwa hore e maemong a ho tsamaya tseleng e dula e hlwekiswa hore e dule e hlwekile, e dula e hlatswiwa ho tlosa di kokwanahloko. Mme e dula e shejwa hore e maemong a hantle na a o tsamaya tseleng.